Uma ngiboleka imali kumashonisa, izinto azozithatha kimi, uzothatha ipasi lami, athathe nekhadi lase-bank ukuqiniseka ukuthi imali yakhe ngiyayibuyisa. Ngakho-ke izinto ezinjalo mina azingithokozisi, angizizwa kahle ngalokho, ngoba senzeka kufike isikhathi lapho ungakwazi ukuyikhokha yonke imali yakhe ngesikhathi. Noma kube khona izinto ezikuvukayo ezikuphazamisayo ekukhokheni imali. Kodwa manje lokho kuchaza ukuthi wena angeke usakwazi ukuyolungisa izinto zakho, izinto ey'zodinga ukuthi uveze ipasi, noma izinto ey'zodinga ukuthi ukhiphe ikhadi lakho lasebhange.

Umshwalense yezempilo owokuqala okwesikhathi esithile esibekiwe, i-term life, ikukhava isikhathi esikaliwe. Uma ufe kuleso sikhathi imali iyaphuma itholwe yilo osuke umkhethile. Ubungozi bayo ukuthi uma ungafanga kuleso sikhathi iyacwila imali yakho, ngoba kuba eyesikhathi esincane. Yona ishibhile, futhi ilula ukuyiqonda. Eyesibili, ilena ebizwa ngokuthi impilo yonke, whole life. Yona-ke ikhava impilo yakho yonke. Kunesamba sakhona, siyakhula, uyayithola noma ikanjani-ke yona, uyakwazi futhi uhlephule uboleke kuyo. Ubungozi bayo ukuthi iyabiza, futhi ikhula kancane. Eyokugcina, i-universal life, yendawo yonke. Yona-ke inesamba esikhulayo, isamba singaba sikhulu kakhulu, isamba sayo ubungozi ukuthi ayiqinisekisiwe.

Uma umuntu efuna ukuboleka imali ebhange, kumele aqale acabangisise ukuthi ngabe lento afuna ukuyenza noma ukuyithenga ibalulekile yini, aphinde futhi afundisisa ukuthi uzokwazi yini ukuyikhokha le mali edingekayo njalo ngenyanga, azi futhi ukuthi le mali izobe izala, ngeke ayikhokhe isile ayeyibolekile. Uyoyikhokha sekuyimali engaphezulu, abukisisa ukuthi ngabe-ke uzoba nayo yini leyo mali ukuthi kufike leso sikhathi asuke esikaliwe ukuthi kuyoze kufike sona anduba aze ayiqede le mali le. Ngakho-ke, ngaphambi kokuba umuntu athathe leso sinqumo sokuyoboleka ebhange, kumele azi ukuthi uzobanayo yini imali eyanele yokukhokha nyanga zonke, ize sihlangane isikweletu sakhe.

Ngiyambuza ukuthi izikhathi zokulinda ingabe ziyashiyana yini? Ingabe uma umuntu ezishonele isikhathi sokulinda siyashintsha, noma umuntu uma eshona ey'ngozini ingabe isikhathi sokulinda mhlawumbe kuyahluka? Ngiphinde ngibuze ukuthi isikhathi sokulinda kuyenzeka yini sibe inkinga uma umuntu eshone singakapheli leso sikhathi esibekiwe sokulinda? Ngabe ngiyakwazi yini ukuthi ngifake isicelo kube khona engikutholayo? Ngiphinde ngazi ukuthi uma sengizofaka isicelo, imuphi umnyango engiy'obe ngiqonde kuwo? Ubani engiy'obe ngibhekene naye, ubani oyobe engisiza?

Umehluko phakathi kwemali mboleko, phecelezi student loans, kanye nemifundaze, bursaries, ukuthi imali mboleko kuye-ke kuhambe isikhathi kudingeke ukuthi uyikhokhe uma isikufundisile. Ukuze uyithole kumele kube khona osebenzayo ekhaya ozokwazi ukuthi akubolekele, futhi ozobhalisa igama ukuthi uyena ezohlala njalo ibanjwa kuye ukuze kufinyelela ekutheni ikhokeke. Bese kuthi umfundaze usuke ukhishwe inkampani thizeni ukuthi ufundise umfundi osuke enza izifundo ezizokwazi ukumqeqesha ukuthi agcine esebenzela leyo nkampani. Ngakho-ke yona awuyikhokhi leyo mali, uyikhoke ngokuthi uhambe ekugcineni uyosebenzela leyo nkampani. Ikhona-ke okungcono, umfundaze.

Cha bo, ngeke ngiyithathe ngoba uma i-credit score yami incomeka, lokho kuchaza ukuthi yonke into isahamba kahle, ngakho uma ngizosheshe ngizixine ngesikweletu, lokho kuzongivimbela ekuhambeni kwesikhathi. Noma sengifuna ukwenza izinto ezibalulekile, ngakho-ke yona imali yokubolekwa iqhamuka ishesha, ibuye ibe inkinga, ngoba mase sekumele wenza izinto ey'balulekile, isuke isikubambela, isuke isikuvimbela ngenxa yokuthi usuke usubhekene nayo ukuthi ukhokhe yona. Kungcono uzohlela ukuthi wena le mali ofuna ukuyiboleka, yingoba ufuna ukuyisebenzisela into ethize, osuyicabangisisile, uthi wabona ukuthi sikhona isidingo sokuboleka.